Phakathi kokuvula nokuvala iakhawunti yasebhankini, elula kukuvala iakhawunti ngoba ungakwazi ukuvala iakhawunti ngokufowunela ebhankini ubaxelele ukuba ufuna ukuvala. Okanye ungakwazi ukungena kwi-banking app yakho uvale iakhawunti yakho. Okanye ungaya kwibhrentshi yasebhankini leyo othe wavula kuyo iakhawunti, ubaxelele ukuba ufuna uyivala, bazoyivala. Ukuvula iakhawunti kuthatha ixesha elide. Kufuneka izinto ezininzi. Kufuneka abooma-proof of residence, kufuneka ube khona, uchithe ixesha elide, lide nje ixesha olichithekayo xa kufanele uvule iakhawunti yasebhankini.

Into endingayenza ukucebisa umalume, ndingamxelela ukuba kufanele acacisele ibhenki, abaxelele ukuba uphelelwe ngumsebenzi ukuze bazawukwazi ukuphuma nesixazululo sale ndaba yabo. Ukuze bakwazi ukubonisana ukuba fanele abhatale kanjani njengoba ephelelwe ngumsebenzi, yintoni into angayenza ukuze akwazi ukubhatala le mali ebhankini. Futhi ndimxelele ukuba kufanele afune umsebenzi ngoku asabaxeleleyo ebhankini ukuba uphelelwe ngumsebenzi. Ngoku asafuna loo msebenzi, abe eyazi ukuba sebekwazile ukumxelela ukuba kufanele enze njani.

Andiziva kakuhle ngale meko ngoba ndizawuba namatyala amanintsi. Ndizawuba namatyala amanintsi nje ndingumfundi, andisebenzi. Into endingayenza ndingazama ukuba ndithethe neNSFAS ndibone ukuba ngaba kuhambe phi na, yintoni ehambe kakubi, yintoni eyenzeke kakubi. Ngoba imalimboleko izondifaka ematyaleni amanintsi, kwaye ndisengumfundi, andisebenzi. Ingandiphatha kabuhlungu kakhulu, angeke indiphathe kakuhle loo nto leyo.

Ewe, ndicinga ukuba ilungelo lokufumana imfundo liyahluthwa ngoba ndifuna ukufunda futhi andikwazi ukuba ndibhatale imali yokuba ndifunde. Ngoku xa ndingazi ungayitholi le mali le yeNSFAS, kusho kuthi ngoku kufanele izifundo zam zime, ngoba asikho isikolo esingandivumelayo ukuba ndifunde ndingabhatalanga ama-fees ekufanele ndiwabhatale. Ngoku loo nto leyo ingandimoshela kakhulu, futhi angeke ndize ndizive kakuhle. Ndingabona nje ukuba ilungelo lam lokufumana imfundo lithathiwe nje ezandleni zam.

Ukuba nomasingcwabane kuyinto elungileyo ngoba kuye kuncede usapho lwakho lungabi sengxakini xa uthe washona. Kuye kuncede usapho lwakho ukuba lungasokoli, liwuhambe liyothenga ibhokisi okanye luhambe luyothenga ukutya. Umngcwabo lowo umasingcwabane nguye ozawukunceda ukuba ukwazi usebenzise imali yakho yakhona uthenge ibhokisi yomngcwabo, uze uthenge ukutya. Emva koko uthenge ukutya, kushiyeke eshiyekayo ishiyekele usapho lwakho ukuba nabo bakwazi ukuzitholela loo nto bazitholela yona emva kokuba ubashiyile.

Umasingcwabane unganceda kakhulu, tata, ngoba xa usishiyile angeke size sisokole xa unomasingcwabane sisabe sifuna imali esingenayo. Umasingcwabane nguye ozawukwenza yonke le nto leyo ekufanele uba yenziwe. Nguye umasingcwabane ozawukwenza uba singakhuphi mali yokuthenga ibhokisi ngoba sizoyithengisa ngemali kamasingcwabane. Singasabe sikhupha imali ezipokothweni yokuba kuyothengwa ukutya, sizosebenzisa imali kamasingcwabane. Ukuba xa sifuna ukuxhomela ilitye singasabe sisokola sithi singenayo imali sibe sithi sifuna ukwenzela umngcwabo onesidima singakwazi. Umasingcwabane uzawukwenza ukuba ube nomgcwabo onesidima, yiloo nto ndisithi ndifuna ukukufaka.